Ndingacebisa imisebenzi yokuzonwabisa elandelayo, le misebenzi inceda ekunciphiseni uxinzelelo, iphucule impilo yengqondo kwaye yomeleze unxibelelwano phakathi kwabantu. Okokuqala, ukuzilolonga ngokuhamba kunye okanye ukugijima kancinci. Okwesibini, imidlalo efana nebhola ekhatywayo, ikhrikethi okanye i-table tennis. Okwesithathu, ukulima okanye ukwenza igadi. Okwesine, ukufunda nokuxoxa ngeencwadi. Okwesihlanu, ukwenza iindibano zokuncedisana ngokwabelana ngamava. Okwesithandathu, ukucula, ukusebenzisa izixhobo zomculo okanye ukumamela umculo.

Xa ndinethuba lokususa umthetho omnye kwibhola yomnyazi ye-FIBA ndingakhetha umthetho we-goal tending apho umdlali akuvumelekanga ukuthinta ibhola xa isezantsi kwetrayethori yayo okanye xa isichukumisa ibhodi phezu kweringi. Izizathu zoku kukunika abadlali abadala amandla ngakumbi. Okwesibini, ukunika umdla ongakumbi kubalandeli. Okwesithathu, ukunika ithuba elininzi kubadlali abakhuselayo.